Ukwenza umdanso wesintu samaZulu kwehlukile, futhi nomuzwa, kanye nokwenza akufani kuba naleyo muzwa wokuzigqaja, kanye nosinga oluvukayo kulowo osuke egida noma ngabe uyahlabelela.

Yebo, kuyiqiniso ngoba ukudla okuphuma enhlabathini kunomsoco, futhi akunawo amakhemikhali kanye nezinto zesimanje ezifana nezi-spice okuyizo ezidala izifo, ziphinde zilimaze umzimba kanye namafutha afakwayo uma kuphekwa.

Umthelela omkhulu kakhulu ngoba ukudla kuyenye ingxenye yamasiko. Imikhosi efana nomkhosi womgano kanye nomkhosi woselwa yiyo esagqugquzela ukugcinwa kwesiko lokudla.

Ukudodiswa ngokuqhathwa emaceceni ephashini, kuphinde kube imihlangano yamadoda egqugquzela ukukhuliswa kwezinsizwa.

Kunokwehluka, kaZulu ukuthatha isibonelo, isiko lokugcaba kuba nokusetshenziswa kwama-razor ukuze kugcatshwe lowo okuyisiko lemizi ngokwehlukana, kanye namaXhosa ayasebenzisa usiko lokweluka entabeni okuyisigaba sokukhulisa umfana ukuba aye ebudodeni, kodwa kunobungozi obusuke bungase behlele lowo owalukwayo, kungafani nangapha ngasesikweni lamaZulu.

Izimfundiso ezidluliswa abaholi kuba ukukhulisa intsha nokuyifundisa ukuziphatha, uphinde izigcine. Lokho kusiza ukuthi ingalali singakashayi isikhathi. Futhi yazi ubungozi bezifo nobungozi bokuhamba ilala.

Ngokuguquguquka kwezinto nanemikhuba namasiko ngokuhamba kwezikhathi kugcina kushintsha. Yebo, kona kungashintsha kodwa akufanele kulahleke noma kusuke ezimpandeni zakudala.

Fanele ubize umhlangano womphakathi lapho ozohlala nabo phasi, uzwe izikhalo noma imibono yabo ngokwehlukana, ukuthi kungani bephikisane noma bevumelana nalokhu. Bese ubachazela ngendlela ukubaluleka kokufundiswa kwamakhono empilo emantombazaneni, njengoba esuke esethatha isigaba sokungenela ekubeni ngomama, noma esifazaneni esikhulile.

Ukwenza izindlela zemfundiso okanye ukugqugquzela umphakathi ngokubaluleka ukweseka amalunga omphakathi asezingozini, kuphinde kube abantu abadala kanye nezintandane. Ukuze bazizwe bonke belingana nabanye, noma befanele ukuqhubeka nempilo, bengabhekani nobunzima abasuke bekubo, bathole ukwesekwa ngendlela efanele.

Ngokufundisa abesifazane abasencane ngokubaluleka kokuziphatha nokuzigcina, baphinde bafundiswe ngempilo jikelele, ukukwazi ukubhekana nekusasa, noma sebekhulile ngesigaba sempilo, bacijeke, bekwazi ukubhekana nakho konke okufikayo nezingqinamba zempilo zokukhula.

Ukwehlukana ngokwezigaba zokukhula nezizukulwane kungenza uqhekeko, ngoba abadala banendlela abakholelwa kuyo yokugcinwa kwemithetho, kuthi abasha sebenendlela yabo, engahambisani nosiko noma nemikhuba yakudala. Lokho okwenza ukuthi kugcine kube nokuphambana kwimibono noma nokuhluka kwenkolelo phakathi kwezizukulwane.

Izifundo kuba izifundo zokuziphatha kahle, ukuhlonipha kanye nokuzigcina. Lezi fundo zisize kakhulu ekuthaneni intsha yazi ukuthi iziphatha kanjani futhi ibhekana kanjani nekusasa, ingabi iziwengu futhi ingagcini yenza amacala angafanele.